Fa bank e neela kopo ya karata ya sekoloto e sekaseka dilo tse di latelang, bo ngwaga jwa motho go netefatsa gore o kgethegile go amogela karata, boemo jwa sekolo le ditlhopho tsa thuto gore ba bone gore o ikemiseditse le go kgona go itlhophela. Tshireletso ya boitseanape, go bona gore wena ke wena dipolokelo tse di tshwanetseng. Ditlhaloso tsa batsadi kgotsa motlhokomedi, gape ba batla go bona gore batsadi ba dumela le go . Boemo jwa ditsheganyelo le madi a mo godimo go bona gore karata e ka dirisiwa sentle mme ga e fetoge kgopolo ya madi a kgwedi.

Fa o dira tshwetso ya go dirisa karata ya sekoloto go botlhokwa go akanyetsa dilo tse di latelang, selo sa maranyane le sekoloto, bona gore o ka duela jang le fa kae. Tshireletso le tshireletso, karata e tshwanetse go nna le PIN, OTP kgotsa dimelana tsa tshireletso. Ditshenyegelo tsa kgwebo le ditlhopho tsa ditshenyegelo, dikarata dingwe di nale tshenyegelo tsa cash back, diphetogo tsa mekitlane kgotsa point-e tse o ka di fetolang. Sekoloto sa kgwedi le di-interest bona gore ke bokae le fa o ka duela. Mefuta ya karata, platinum or gold.

Diphoso tse di tlwaelegileng fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ke tse, go tlatsa tshedimosego e e nepagetseng jaaka maemo a madi. Mošwa wa tiriso kgotsa ditlhaloso tsa botshelo, go dirisa dikarata tse dintsi ka nako e le engwe go ka senya credit-e ya gago. Go sa tlhokomele hisetori ya sekoloto fa o na le sekoloto se sa duelwang ka nako kopo ya gago e ka ganwa, go kopa sekoloto se se kwa godimo go ka isa bokgoni jwa gago. Banka e ka gana ka ntlha ya kotsi.

Ke ka ntlha e go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumalano ya karata ya sekoloto pele go kopa go botlhokwa thata. Go itse ditshenyegelo le di-interest o tla itse bokae jo o tla duela fa o dirisa karata go akaretsa intereste le ditshwenyego tse oketsegileng. Go netefatsa tshireletso, go dirisa karata ka boikokobetso, go tlhaloganya ditshwanelo le ditlhopho ka jalo go buisa le go tlhaloganya melawana go thusa go dirisa karata ya sekoloto sentle. Go fokotsa kotsi ya sekoloto se se feletseng le go tokafatsa botsholo jwa madi.

Ke akanya gore go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho go dira ditshwetso tse di siameng fa ba batla karata ya sekoloto ka ditsela tse latelang, go tlhaloganya bokgoni jwa gago jwa go duela, go bapisa dikarata, go fokotsa kotsi, go oketsa ditshwenyego.

Dilo tse di tsewang ke banka fa e dumela go gofa sekoloto go sena bokgoni jwa madi, hisetori e e sa siamang ya sekoloto, go batla sekoloto se se kwa godimo go gaisa bokgoni jwa gago. Tshedimosego e nepagetseng mo kopong, morokotso wa go bula sekoloto, banka e sekaseka bokgoni jwa gago jwa go duela, credit history le credit score.